Nka bapala tenese, nka matha.

Ha ba ka bapala ka kelohloko, ba bapala ka kelello, ba itjwetsa fela hore monana re bapalla hore re etse tjhelete, monana re bapalla hore re thusaneng, re ithuse rona, e ska ba ka tsela e tlwaeleileng, e tsebahalang hore banana ba bapalang dikarete ba etsa ntho, e leng hore ha e na mabaka.

Ke nahana ho etsa kgwebo ya ho rekisa. Ke rekise monono ke o rekisa dipompong, ke o rekisa di-coldrink, ke o rekisa diaparo hobane ke motho a rekisang. Jwale ena e tla be le monyetla o monate ho nna hore ke ye mono, ke hle ke yo ipabatsa ke yo bontsha batho, di ntho tse ke di rekisang batho ba bangata ba tla be ba tlileng mona ba eleng hore ba tlo shebella bolo, so ke monyetla o hantle ono wa hore motho o hlo be o tsamaye o kopana le batho ba hlakileng batho ba tlo shebellang bolo hobane e tla be o na le batho ba bangata, o rekise o bontshe batho hore dintho di tholahala ha bobebe jwang. Ba reke ho wena monana o ba tlisetse tsona haufi.

Atjhe ha ke tshepe haholo mokwetlisi a tswang ka ntle ho ba, ha re tsebe ha tsebe le culture ya rona, ne ke bona hole betere hore re be le mokwetlisi wa ka mona.

Ke ne ke sa tsebe hore papadi eno e hloka boikwetliso. Empa motho nka mo eletsa hore a tsohe hoseng a mathe kapa mantsiboya a mathe kantle ka moo hobane ho matha ha hona ditjeho tse ngata, a tsamaye a ye kwa. Hona le dipoleke tse leng hore batho ba kopana teng ba ikwetlisa teng ke mahala.

O tlameha ho hirwe ma-security, re batla batho ka hara motse mona ba e leng hore ha ba sebetse ba tla re thusang, ebe bona ba tlo sheba disebediswa tsa rona tsa sport.

Hai ha ke bone ho lema e le sport, e le tsela e ngwe ya ho ikwetlisa, kapa mohlomong ha ke nahanesise hantle taba e. Empa hee ke rata ho lema, ke rata ho lema, ke nahana hore ho lema di ntho tsa tlhaho, dijalo, ho jala ke ntho e leng hore e sebetsana le maikutlo a ka e etsa hore kelello ya ka e phole, ha ele ho ikwetlisa atjhe.

Ke shebella feela, ke thabe hantle ha ke ba etsetse lerata ha ke ba etsetse modumo. Eya.

Kgwebo eno nka hloka fela makgolo a mahlano, ka tsamaya ka yo reka dikatiba tsena tsa thibang letsatsi, hobane ke bone hore ha hona batho ba rekisang, ke kgwebo e ntle hampe. Wa tseba mo na le batho ba kopanang teng tjhelete ya sebediswa mono o tlameile o hlalefe, o hle o ye mono o tshwere dintho tse leng hore batho ba tla di reka. Batho ba reka ntho ba e bonang, batho ba reka nthwe ba e bonang, batho ba tsamaya ba tshwere tjhelete diphokothong mona.

Ka matsatsi a ka a ho phomola, ke rata ho etsa yoga. Ke ka mokgwa oo, ke ratang ho ikotlolla ka teng, ke ntho e ke e ratang ke etsa le bana ba ka, re otlolle mmele wa rona, masapo a lokolohe.

Mmele wa motho o senyeha ka ho dula tulong e le ngwe nako e telele. Le hona ho dula o shebane le screen sa computer ho lematsa mahlo. Ha ke kgothaletse motho hore a ka etsa e-sport hobane ha e o thuse hore o lokolle masapo le mahlo ao a phomole ho sheba screen.

Tjhe, nna ha ke dumele hore ho sepina ha dikoloi e be ntho e molaong, papadi eno e kotsi haholo. Haholoholo re na le bothata ba batho ba eleng hore, ba kenya dikoloing ba tauwe ba etse dikotsi tsa dikoloi ha ke kgothalletse ntho eno hobane di ngata dikotsi tsa dikoloi tse etsahalang moo eleng hore batho ba lemala. Jwale monana Afrika Borwa ha ke kgothaletse hohang, ha ya loka papadi enono ha ya loka hohang, e kotsi kotsi, ae ha ke dumellane le yona.

Batho ba baholo ba ka fetisa nako, ka ho qoqa dipale. Ha ne ntse re hola bonkgono ba rona ne ba re qoqela dipale. Ke nahana ntho enono ba ka e qalla fatshe, ba dula le ditloholo tsa bona kapa malapeng a bona moo eleng hore, ba teng batho ba eleng hore ba ka qoqa le bona, ba ba qoqele dipale. Ebile hape batho ba baholo le bona ba ka tsamaya mona tseleng ba ikotlolle mmele, ba le batho ba bang ba baholo, ba ikotlolle mmele, le ho jala ka jareteng ka monana ba ka jala dijalo. E ke nahana di ngata dintho tsa batho ba baholo ba ka di etsang hore ba fetise nako, hona le hore fela ba dule fela ho sena ntho e ba e etsang ba kopane le batho ba baholo ba bang, ho qoqwe, ho etsuwe di-exercises tse lokollang mmele.